Ukucwaswa kwamadoda kudlala indima enkulu ekutheni amadoda angayi emtholampilo noma ey'ndaweni la ayofuna khona usizo ngenxa yokuthi awanikezwa usizo olufanele, ayacwaswa ngaphambi kokuthi banikezwe usizo. Lokho ekuvimbeni ekuthenini amadoda abambe inyawo noma anqikaze uma ngabe ayofuna usizo ngoba bayazi ukuthi uma ngabe bayofuna usizo endaweni ethizeni angeke baze baluthole usizo ngaphambi kokuthi bacwaswe.

Izici zemvelo okufana njengokukhanya kuyangenza ukuthi kuyasenza ukuthi uma ngabe sihamba emgaqweni, mhlampe makuwukuthi kuyakhanya sikwazi ukubona ezinye imoto, uyabo? Kungabi ne-traffic eningi emgaqweni, kanti futhi uma ngabe futhi izulu linetha lokho kungaba imbangela embi, kwesinye isikhathi abanye abashayeli bashayela kungekho ukucophelelela kugcina sekubande sekudaleka ukuthi kungabi nozinzo kanye nokushayisana kahle emgaqweni.

Ukuthi kunenkelelo yokuthi abantu abadala asebekhulile bamadlozi aphilayo bayanakekelwa, bahlonishwa kakhulu ngoba sikholelwa ekuthenini ibona abasilethela izinhlanhla, ibona abasibusisayo uma ngabe sicela indlela enhle noma sicela impumelelo ibona abantu kahle kahle ibona abantu abayidlozi lethu eliphilayo. Mhlambe ingakho kubalulekile ukuthi sibahloniphe ngaso sonke isikhathi.

Isizathu ingoba abantu abadala amasosha abo omzimba abuthaka kakhulu, okwenza ukuthi izifo ey'ningi ey'thelelanayo zibe lula kubona, ingakho kubalulekile ukuthi kumele bagome.

Ngoba kunenkolelo yokuthi umuntu oshonelwe, umuntu lo osuke eshonile uhlala isithunzi sakhe esisuke sikhona so, kufanele ukuthi uma ngabe eseshonile umuntu agezwe ukuze ithunzi lakhe noma isithunzi sakhe singanamatheli noma angamhluphi lowo muntu osuke eshonile ngaleso sikhathi. So, kubalulekile ukuthi uma ngabe umuntu eqeda ushonelwa bese esusa lelo thunzi lomuntu lalo osuke eshonile.

Ngoba kuyenzeka ukuthi ube nalo igciwane utholukuthi, askies unegciwane ekubeni uzizwa wena uphilile kanti likhona kuwena so, kubalulekile ukuthi uhlalehlale u-check, uhlalehlale ulibheke ukuthi alikho yini emzimbeni noma egazini lakho . Ngoba kuyenzeka ukuthi uzizwe uphilile kodwa futhi unalo awazi ukuthi unalo ngaleso sikhathi.

Ukudla okubalulekile ezinganeni ezikhulayo ukudla okufana njengemfino, izithelo, ukudla okufana njenge amaqanda, inyama, lokhu okunomsoco ozokwenza ukuthi abantwana bakhule ngendlela okuyiyona yona.

Kokunye yebo, kokunye cha zikhona izifo ezibucayi kakhulu okungadala ukuthi amakhambi esintu utholukuthi awafinyeleli noma awalaphi ngendlela efanele kodwa kwezinye yebo, zingalapha kakhulu uma ngabe abantu begquma ngamakhambi esintu. Kungabalekelela kakhulu lokho.

Onesibopho sokuqinisekisa ukuthi imithi iphephile umtholampilo, uwona okumele wenze isiqiniseko sokuthi yonke imithi ethole isiguli noma efika emtholampilo iyiyo futhi isezingeni lokuthi bangayidlulisela kwiziguli ngoba uma uma kungaba mhlampe nenkinga thizeni esigulini, konke kuzobuya kube icala labo ebese bethwala amacala amaningi njengomtholampilo. Kubalulekile ukuthi bebheke ukuthi abantu laba ababanikezela ngemithi basemthethweni noma babhalisiwe ngaphansi koMnyango weZempilo.

Usizo lokuqala engake ngalenza esikoleni kwawukuthi umfundi owayevukwe isifo sokuwa noma yebo sokuwa. Okokuqala nje, kwakufanele ukuthi umfundi ngimlalise ngohlangothi kukhona azokwazi ukuthi aphefumule kahle ukuze ukugula lokhu kuzoncipha kunciphe, kunciphe. Nokuthi okwesibili-ke, sashayela in i-ambulensi imoto yokuthwala iziguli ukuthi ize izomthatha, koda nje ukuthi ngamulalise ngohlangothi sakwazi ukuthi sifonele nomzali ukuthi eze esikoleni azobona umntwana wakhe.

Abanye abantu bathanda amakhambi esintu kunemithi yesimanje ngoba imithi amakhambi esintu kulula ukuthi uwathola nanokuthi ashibhile okudlula lawa awesimanje, nanokuthi abanye abaningi basaney'nkolelo zakudala ukuthi imithi vele yesintu iyona ephilisayo. Nanokuthi uma ngabe uyisebenzisile azikho imthelela emibi, phecelezi ama-side effects uma ngabe uyisebenzisa okudlula eyesimanje.

Ukuze uma kubalulekile ukuthi uthole imishanguzo noma imithi emakhemisi asemthethweni athembekile ngoba lokho ukuvikeleka ukuthi uma ngabe kwenzeka uthola mhlawumpe umuthi thizeni wangakusebenzela uyakwazi ukuwuphindisela. Noma ngabe kukhona inkinga ekuvelele uyakwazi ukuthi ubuyele emumva mhlampe usufuna ukubabophisa kulula ukukwenza lokho ngoba vele izinto zabo zisemthethweni. Nokuthi uma ngabe uvelelwa inkinga, kulula ukuthi uthole usizo kalula uma ngabe uya emtholampilo nasekhemesi elithembekile.

Ngokuthi uma ngabe abantu besilisa uma ngabe befuna usizo mhlampe mabeya emtholampilo ezibhedlela kube lula ukuthi usizo baluthole, ngaphandle nje kokuthi bacwaswe ngoba naku bona bengamadoda. Mhlampe eyinsizeni ey'fana njengasemaphoyiseni mhlampe nakhona uma ngabe bezobika hlampe usizi lwabo, kube lula nabo ukuthi bathole usizo njengoba njengokufana okufanayo uma ngabe benza kwabesifazane.

Imiphumela emibi-ke yokusebenzisa imithi elwisana nesifo sofuba kuyaye ukube ukugonyuluka noma ukuphalaza njalo. Okwesibili, kube ukuthi uya ethoyilethi kakhulu noma ukhishwa isisu kakhulu kuphinde futhi kube ukuthi uyilokhuzana Izinso uba ney'nhlungu la kwesingezansi sakho, kuphinde futhi kube iy'mpawu zokuba zobuhlungu bezinsizo kanye nesibindi.